Ha ke lebeletse motshameko o ke o ratang, le batho re feleletsa re ngangisana ka one motshameko oo, be re feleletsa re sa utlwane sentle. Jaanong, fa ke o lebeletse ke le nosi, ke a itse ha gona o , ke ngangisana le ene, ebile ke natefelwa thata ke lebeletse ke le nosi, ka gore ha ke tle go bua le mongwe, ha ke tle go ngangisana le mongwe, ke a go itidimalela fela, ke natefalelwa ke motshameko.

Motshameko o ke sa o ratang ke wa rugby, rugby wa banna. Kile ka bona ba lwa, ka gore ba phush-ana, ba berekisa maatla, ba feleletsa ba lwa, jaanong ba dira dintwa, dilonyana tse di ntseng jalo. Jaanong motshameko wa rugby one, haikhona ha ke o rate, le eseng.

Ke akanya gore go botlhokwa gore , ba tsenele metshameko , ka gore metshameko e ba thusa gore ba ikutlwe e le bašwa, ebile o ba thusa ka go sedila mmele ya bone, ebile e dira le mebele ya bone e nne maatla gore e kgone go malwetse , a ka tswang a batla go ba tsena.

Ke nagana gore go nne, tshwanela gore mo , ko sekolong, tshwanetse go nne le nako e bitswang sports day kgotsa letsatsi le le nosi mo bekeng, mo ele goreng go tshamekiwa sports-e kgotsa yone metshameko. Mme ko makeisheneng, tshwanetse gonne le ditlhopha tse, le gore ba ke tsa metshameko, gore ba rotloetsa bašwa le bašwa gore batle go di tsenela.

A rotloetsa batho ka go ba ruta go dira se ba se dirang, kgotsa tse ba di dirang. Ha ele gore motho ke motho yo o ratang go ikatisa. Ee, a dire content-e ka go , a bontsha gore na o dira jang, ha batla go nna le eng, ha sa batle go dira eng, a dire jang. Seo se rotloetsa batho bale bantsi gore le bone ba batle go ipona ba tshwana le ene.

go jalo, ka gore bana ba gona jaanong ha ba sa batla go tshamekela kwa ntle, ha ba sa batla go tshameka le bana ba bangwe. Ba setse ba batla go ipona ba le mo difounung. Ebile le nna, metshameko ha ke rate ya mo difounung. Ke rata ya kwa ntle, ka gore e ruta bana tse dingwe tsa dilo tse ele gore di mo founung , tse di mo founung ha di ba ruti tsone , jaaka bo go bereka, go berekisana mmogo le bana ba bangwe, go utlwa, o kgona go reetsa bana ba bangwe ha ba bua, go ba sekegela tsebe, le dilwana tse di jalo, . Mme tse tsa mo mogaleng tsone ha di na dilo tseo.

Ka fitlha kwa sekolong kgotsa ha ba tsenya motshameko wa kgwele ya dinao, ka gore , mo motseng o wa rona o , bana ba mo ha ba tseye metshameko tsia, ha ba e tseele ko tlhogong. Ka gore jaanong, ko dikolong ga e yo , ke nagana lebaka le le dirang gore go nne le metshameko e mennye ko dikolong ke gore , bana ha ba rotloediwe go tloga mo motseng gore tshwanetse ba tshameke metshameko e e rileng. Ke ka foo go nang le metshameko e mennye ko dikolong.

E ka nna le seabe mo goreng mo bathong ba ba tona, akere yanong ba ha ba sa kgona go tabo-taboga, and-e ba nna le mo. Ke bone ba eleng gore malwetse a ba tlhasela. Jaanong, ha ba ka tsena mo di , mo metshamekong, ba kgona go efoga, kgotsa go fokotsa sa malwetse a ka batlang a ba . Mme bašwa bone , bone ba santse ba ikutlwa sentle, ba santse ba le bašwa, ba ka kgona go tsena metshameko o mongwe le o mongwe, ebile bone ya ba thusa ka gore gone jaanong ba feta mo dilong tse dintsinyana, ka gore ba santse ba le bannyanenyana.

tlhokomele mmele wa gago, ka gore mmele wa gago ke sone sebetsa kgotsa ke sone selo se e leng gore o se berekisa thata gore o kgone go dira sentle mo tshamekong ya gago. Mme ha o sa se tlhokomele, ha o kitla o dira sentle mo metshamekong ya gago. Jaanong, tshwanetse go dula o tlhokometse mmele wa gago ka dinako tsotlhe. Mme batho ba e leng gore ha ba tlhokomele mebele ya bone, ba nna le mathata le matsapanyana, ka gore jaanong mebele ya bone ga ya siama. Go raya gore ha batle go dira sentle mo metshamekong ya bone. So, ke bone bothata go kopanang le bone kgotsa kgwetlho e batlileng go kopanang le yone.

Metshameko e e thusa bašwa ka dilo tse dintsi, ka gore , e ba thusa thata mo tlhaloganyong le mo mebeleng ya bone gore e nne e itekanetse. Ebile ba ka ithuta dilo tse dintsi ka mebele ya bone. Ba bangwe ba ne ba sa itse gore ba ka kgona go taboga ka lebelo le le kwa godimo. Mme morago, ba tsenya ka tsa mabelo, ka ba kgona go bona gore, Hebanna! Ba kgona go taboga ka lebelo leo, jaanong ke selo se eleng gore sa go , sa go ruta ka ga mmele wa gago kgotsa ka bo wena, gore o kgona eng, ebile ha o kgona eng.

Ke ka gore e tla ba tsenyetsa gotweng ke confidence, ba nne le tumelo mo go bone le bokgoni jo ba nang le jone ha go tliwa mo metshamekong. Ka gore batho ba bangwe ba sokola, kgotsa ba tlhobaela, kgotsa ba tlhobaediwa ke gore ha ba itshepe, ka gore ha ba nagana gore ha ba kgone go dira se se rileng, mme ba ise ba se leke. Jaanong ha o kile wa se leka, o bo o bona gore ona le bokgoni, o simolola o nna le maatla le confidence ya gore, Hebanna! ntse ke sa itse gore ke kgona go dira jaana, mare morago ga gore ke dire, ke bone gore ke kgona go taboga, kgotsa ke kgona go tshameka kgwele ya dinao, ke kgona go dira eng, ke kgona go dira , seo se ba dira gore le mo ditlhaloganyong tsa bone, ba dula ba ya, ba dumela mo go bone, gore ke bone, gore ke a kgona. Mme go tloga mo, go ya kwa batla kgona go sengwe le sengwe se se mo pele ga bone.